Nka tlhopha go nna Relebogile Mofokeng wa go wa go bapalela Orlando Pirates. Bokgoni ba gage bo bo sa tlwaelegang, lebelo le bokgoni jwa gagwe jwa go nosa dino, di dira gore e nne motshameki yo tlhomologileng. Boineelo jwa gagwe mo katisong le mo go itekaneleng boitshegi, bo tlhotlheletsa batshameki ba bantsi ba ba batlang go nna batshameki ba kgwele ya dinao. E tloga e le motshameki yo a kgonang kgwele ya dinao.

Basketball ya setilo sa maotwana, motshameko o monate wa le kgaisano o ka tshamekiwang o ntse Paratable tennis-e. Mofuta wa kgwele ya dinao e e tshamekiwang ka ball-o e e dirang modumo, e letla batshameki go e bona Football. Polatefomo tse di fitlhelesegang, metshameko e e tshwanang le chess-e ka gore e tshamekiwa o ntse fatshe.

Go itšhidila mmele ka metlha go thusa go nna le boima jo bo itekanetseng, go ikatisa go bontshiwa go fokotsa kgatelelo ya mogopolo, go tlhobaela le go tshwenyega thata mo maikutlong. Dipatlisiso di supa fa bana ba ba matlhagatlhaga mo mmeleng ba na le go dira botoka mo dithutong ka go tlhoma mogopolo le go dira sentle ka tlhaloganyo. Bašwa ba ka raloka kgwele ya maoto, bolotlola, go thuma, tennis-e le ditiragalo tsa go taboga.

Go aga kgotsa go tlhabolola mabala a metshameko. Go fitlhelela maemo a boditšhabatšhaba go ka ja madi a mantsi le go ja nako. Go netefatsa ditsamaiso tsa dipalangwa le dithulaganyo tse di dirang sentle go amogela matšhwititšhwiti a batho e ka nna kgwetlho e bonalang. Go tlamela ka dikgato tse e ka na leng tsa tshireletso go sireletsa , badiredi le babogedi go botlhokwa thata. Go ka dirang dirwa eng, go dirisana le baagi ba selegae mo thulaganyong ya tlhaloganya ditlhokego tsa matshwenyego a bone.

Mesola ya metshameko ke go itshidila mmele ka metlha go thusa go nna le boitumelo jo bo itekanetseng, go nontsha marapo le mesifa le go tokafatsa boitekanelo jwa pelo le methapo. Metshameko ya setlhopha e ruta bokgoni jo botlhokwa jwa botshelo jo bo jaaka go dira mmogo le setlhopha, go buisana le boeteledipele. Go leka-lekanya metshameko le barutegi go tlhoka le taolo e e nang le metswela ya nako. Go nna le seabe mo metshamekong go ka godisa boitshepo le go itshepa.

Go lebelela baatlelete ba selegae ba gaisana mo maemong a a kwa godimo go ka tlhotlheletsa bašwa go etsa bagale ba bona, le go latela ditiro tsa bona tsa metshameko. Go bona ditiro tse kgethegileng tsa baatlelete ba rotloeletsa banana go dira ka natla go go nna bokgoni. Boikgantsho jwa baagi le go nna le seabe, ditiragalo tsa metshameko ya boditšhabatšhaba di ka godisa maikutlo a go nna motlotlo le go nna le seabe mo setšhabeng, go tshwara ditiragalo tsa bosetšhabatšhaba le gone go ka dira gore go nne le go tsaya karolo.

Mafelo a metshameko a a nang le mafelo a feto-fetogang a ka fetoloang bonolo go dira ditiro tse di farologaneng tse jaaka ka concert-ara, meletlo kgotsa ditiragalo tsa baagi. Akaretsa dikago tse di tlhakanetsweng jaaka phaposi tsa kopano, kgotsa mafelo a boitlosobodutu a ka dirisiwang ke baagi. Fana ka ditiro tsa boitlosobodutu jaaka yoga, di-class-e tsa go bina kgotsa mananeo a go ikatisa mmele, a tlamehileng ka dikgatlhego tse farologaneng.